Ke utlwile hore di-stokvel di botsotsinyana tjena. Motho eo le bolokang tjhelete ho yena a ka e ja, jwale ha ke so bone batho ba nka bohato ba hore ba lo kenela di-stokvel-a tseo lo reng di na le methati ya hore ha o hloka ho ntshuwa tjhelete, re ka botswa kaofela mme ra ba le lesedi hore motho ya jwalo o batla ho ntsha tjhelete. Ho na le di-stokvel-a tsena tse ntjha tsa bo dibankeng tseno hee nka di kenela tsena tse ding tsona mmh, ke bone hore batho ba utswa tjhelete ba e ja.

Nna Thabo Matete, ke kile ka kena stockvel-a re ne re ntsha lekgolo kgwedi e ngwe le e ngwe. Re ile ra fihlela sepheo sa rona, mme ra arola haeba monate hobane ke ne ke se kene le emeng ya metswalle ya ka mme ba tshepahala. Ba bang tjhe ne ke sa ba tsebe e ne le batho ba motseng o ka nqane o batla o le mose, empa le bona ha ke utlwa ditaba tsa bona hantle, ke utlwa hore e neng tse le e meng ya metswalle ya metswalle ya ka jwale hona ho ile hwa boloka tshepano ka hare ho stockvel-a sena, mme ka thaba haholo.

Batho ba mabaka a mangata, ao a mang a mabaka a ama tjhelete. Batho ba hloleha ho patala mokitlane ka hobane ho na le ntho tse bitswang di-debit order, tseo tla fumana hore ba itlamme moo hore ba tla patala dintho ntho, jwale e bang tjhelete e keta ho kena, e ya hulwa mme jwale ba sala ba sena letho. Jwale o fumane hore hona ho thatafatsa hore ba patale mokitlane le ha ne ntse ba ratile, ke yona taba eo ke e bone e le ya mantlha.

Ntate Laere, ha o fihla mane mabenkeleng o fihla o hlahisa tokomane ya hao ya boitsebiso, e leng ya bohlokwa, ebe jwale o fihla o bua le bona batho bao o ba jwetsa ka dinomoro tsena tse leshome, ba tla be se ntse ba di lebelletseng. E leng c one, two, three, four, sixtyseven, eightynine le two, four. Jwale ho feta feta moo, ba tla o batla PIN e leng ya lekunutu le yona ebe wa bafa hee yona ke pedi, noto, pedi, noto ebe ba tla be se ntse ba o lokollela tjhelete ya hao.

Borakgwebo bana ka ha, ha ba etse se molaong, ba tsamaya ba utlwisa batho bohloko haholo, ka tsela ya ho ba otla ka nako e ngwe ba ha ba sa patalwe. Maikutlo ke hore, ekare ba ka kenya tshebediso ena ya bona molaong, mme ba iqosetsa batho bao e bang batho ba nkileng tjhelete ho bona, ba sa ba patale, kapa ba fumane methati e meng ena ya baotla ke bona e ba ka sehloho se makatsang.